Ha ke dumele hore motho o tlameha hore a ye sepetlele le ha tshwerwe ke ntho e nyenyana, ke dumela hore ho hloka thuso ho wa mantlha ho tlameha hore ho qale clinic-ing e haufi nyana. Hobane motho o ya sepetlele ha feela a romelletswe ho tswa clinic-ing, ha batho bohle ba ka ya sepetlele ha ba tshwere le ke mokgokgothwane. Ho keke ba ha ba bonolo bakeng sa sepetlele ho ba hlokomela hobane sepetlele se etseditswe dikotsi tse ka hodimo ho clinic. Mme clinic ke yona moo e leng hore thuso ya pele ya mantla e tlamehile hore e be etswa teng, ke ka hoo e bitswang ka hore ke primary healthcare. Ho bolela hore ke moo motho a tlamehang ho qala teng pele ae ya sepetlele, mme thuso ya pele ya mantla e tlamehile e tswe ho tswa clinic-ing e seng motho a fetele sepetlele. Ho bohlokwa hee ho ruta batho ba rona ba batsho hore mo o tlamehang ho qala teng ha o kula. O tshwerwe ke mokgokgothwane kapa eng kapa eng e nyenyane, o tlameha hore o qale clinic-ing.

Atjhe mme, nna e sa le ke ya clinic-ing ho tloha hoseng wa tseba? Ke fihlile clinic-ing ke ema line ka ntle ho tloha ka half past six hoseng, ke fihla line e sentse e le teng ya batho ba bonahalang hantle hore ba robetse moo kapa ba fihlile mo hoseng ka bo four. Ha re ntse re bua line-eng ke hlokometse hore batho ba bang ba bangata ba kgutlisitswe letsatsing la fetileng. Di-line di telele, baoki le bona ba sebetsa hanyenyane ha ba sebetse ka mahlahahlaha. Ke eme ho feta hora tse nne clinic-ing ke se ke kene ka hare, ke ngodisitse kamora hora tse pedi hore ke fihle clinic-ing, ka ya line-eng mo e leng hore ho pompuwa teng ka dula nako e telele. Ka tsamaya mme baoki le bona ba nkile nako e telele pele ba nthusa, ke bona hore ha mmuso o kekeng wa etsa ho hong ka boemo ba di-clinic. Naha ena e tla dula e na le mathata a bophelo.

Bohloko e kileng ka e utlwa e leng ya hlahella motho ya ileng a hanelwa ka tshebeletso clinic-ing. Ke ya hore ka selemo sa twenty sixteen ho na le motswadi a ileng a ya clinic-ing kae kae Foreisetata. Ha fihla moo ya ba o fumana ho thwe di-nurse di striking, mme a kgutliswa hekeng a na isitse ngwana ya monyenyane ya neng a kula haholo. Mme enwana o ile a tsamaya a ya ho e nngwe ya di-clinic ya bobedi ha fihla moo, ya ba o bolellwa hore ha tshwanela ho ya clinic-ing eo. O tlameha a kgutlele clinic-ing ya tswang ho yona, hobane clinic-ing eo ya ileng ho yona ha se ya hae. Mme o la kgutla yare ha le tseleng, ngwana eo a neng a mo jarile a mo pepile ya ba wa hlokahala ke ho hloka ho fumantshwa thuso. E ne e be ntho e bohloko e leng ya nkutlwisa bohloko haholo.

Taba ya meriana e sa bolokehang e sa netefatswang ke science, ke bothata naheng ya rona. Batho ba bangata ba latela dipheko tsena hobane ba di bona di di bapaditswe, mme batho ba bangata ba re dia sebetsa empa e se nnete. Re ka etsa jwang ho lwantsha bothata bona? Mmuso o tlameha o etse bonnete ba hore o kenya tshebetsong melao le melawana e laolang tlhahiso, tsamaiso le ho rekisa ha meriana e jwalo. Bohle be leng hore ba nkga lefotha tabeng ya ho tsamaisa kapa ho rekisa meriana e jwalo, ba tlameha hore ba shebane le melao. Melao le melawana ya South Africa e tlameha hore e tiise ho lwantshana le batho ba tlang ho rekisetsa setjhaba sa rona meriana e leng hore ha e na bonnete kapa ha ya hlahlabuwa kapa ha e dumellane le ba science. Ho bohlokwa ke ho mmuso ke hore o hatelle ho etsa molao, o tla etsa hore batho ba jwalo ba molato ba tshwarwe mme ba qoswe ka ho bolaya setjhaba.